Go botlhokwa ka gore go thusa ka go fokotsa ditshenyegelo tsa karata ya sekoloto. Ebile gape go botlhokwa ka gore go thusa ka go tlhopa karata ya sekoloto e e siameng, ebile le go laola madiba a karata ya sekoloto ya gago.

Gore o atle go bona credit card, ke ka ntlha ya go nna le madi a a siameng le go kgona go lefa madiba. Go nna le credit card histori e e siameng, le go se ke wa lefa madiba ka nako. Go nna le identity e e siameng, le ditokomane tse di siameng go dira application e e siameng le go fa tshedimosetso e e siameng.

Go reka sejanaga se se dirisitsweng ke mathata a gago ka gore, fa o se reka ba tla ba go tlhaloseditse mathata a sone. Ebile le gore madi a sone ba se rekisa a tla a le ko tlase, ka gore se tla se dirisitswe. So wena fa o reka sejana se dirisitsweng fa se gofa mathata o itse gore mathata a ke a gago, ebile gape madi a o se loke sejanaga se, a tlameile gore a tswe go wena gore ebe se loke.

Akhaonto ya poloko e e sa lefelwang lekgetho, e ka thusa go fokotsa lekgetho le le lefajwang mo matlole. E ka thusa go oketsa melemo ya lekgetho ka go fokotsa lekgetho le lefejwang, ebile e ka thusa go fitlhela dipakane tsa matlole ka go oketsa melemo ya lekgetho.

Ditiego tsa go dira gore UIF tsa bona di be ke taba ya go romela dipampiri tse di sa felelelang, go tlhoka kitso ka ga UIF. Line e leng e telele ya UIF taba ya thekenoloji e e sokodisang ya UIF.

Go netefatsa gore o tlatsa sengwe le sengwe se se batlegang mo pampiring ya UIF. Go netefatsa gore o kry-ile pampiri ya UIF ko mmereking wa gagwe, ebile le go netefatsa gore o apply-a for UIF mo nakong ya e rileng gore e seke ya tseya sebaka. Ebile e le gore a mme wa qualify-a gore a ka apply-a for UIF.

Sa ntlha ke go netefatsa gore ke sebedisa credit card yame sentle, ebile le gore ke duela madi go netefatsa gore ga nkitla ke ba le sekoloto gona mo credit card-eng ya me. Le gore ebile ke tshwanela ke go kry-a madi a le ka letsatsi le letsatsi.

Go na le molemo ka gore nka berekisa account-o ya me kae kapa kae nako e nngwe le nngwe. Ebile gape nka kgona le go lebelela gore ke na le madi a bokae gona ke berekisa mogala wa me wa letheka. Ebile o na mogala wa me wa letheka o nthusa le gore ka yone account eo nka kgona go duela batho dikoloto tsame. Ebile gape nka kgona le go send-ela batho madi gona ke berekisa mogala wa letheka, ong fokoletsa le tsela ya gore ke ye le bank-eng.

Fa di-bank-a di amogela kopo ya karata ya sekoloto gantsi di akanyetsa dintlha tse di latelang. Credit score palo ya dinomoro tse tharo e e bontshang bokgoni ba hao ba go kolota le nale ya gago ya ditšhelete. Maduo a kwa godimo a supang maitshwaro jo bo nang le maikarabelo jwa sekoloto le kotsi e e kwa tlase ya go se duela. Lotseno lotlhe lwa gago lwa ngwaga le ngwaga go akaretsa le tuelo le metswedi e mengwe ya lotseno. Seno se thusa di-bank-a go bona gore a o kgona go duela madi a a seemo sa ga tiro ya ga go, go akaretsa le gore a o thapilwe o a ipereka ga o bereke o tiro.